Ndingaqalisa ngoku apha esikolweni, ngoku ndigqibowunikwa, uba ndinethuba ndiqalise ndiwenze umsebenzi wasekhaya, ndiwenzela apha esikolweni ngoba kaloku ndiyayazi uba andizukwazi ukuwenza. So, kungcono ndiveske ndiwenze ngoku ngoba kaloku xa ndifika ekhaya ndizawufika ndibe nezinto ezininzi endizenzayo. Mandiwenze ngoku.

Kwakunomoya omnandi kakhulu, abantu bonke babevuya kuvuyelwa le World Cup, kuvuyelwa into yobana kuzawufika abantu bemazwe ngamazwe, kuvuyelwa into okokubana nemali yaseMzantsi Afrika iza konyuka, umnotho waseMzantsi Afrika uza kufumana inkxaso. Kumnandi nje, kuvuyelwa noba kuzawubakho imisebenzi, abantu bazawuqeshwa, baphangele. Hayi, kwakuvuywa futhi nomoya wakhona wawumnandi, indawo esikuyo kwakuhlelwe nje konwatyiwe kuneengoma ezaziculwa, kuneengoma ezazibhiyozelwa, kujuxuzwa konwatyiwe.

Ewe, ikhona into abafundi abanoyifunda ngokuthatha inxaxheba kwezemidlalo. One, bazawufunda umonde, bazilolonge kwaxeshanye bafunde uyazi into okokubana ngamanye amaxesha abantu bayakwazi uba baphumelele, abantu bayakwazi ukuthi bangaphumeleli. Ibafundise umonde nalapha ebomini uba izinto ziyakwazi ukwenzeka uthi ngoku ubuzilungiselele into, mhlawumbi bebeqeqeshelwa ukudlala ibhola bathi xa befika pha bangaphumeleli bayazi into yoba iyakwazi ukwenzeka loo nto. Loo nto ke ihambisane nobomi into yoba apha ebomini uyakwazi ukuthi ngoku into ubuyifuna ungayifumani.

Ngamanye amaxesha ikhona inzuzo. Ngoba ufumanisa into okokubana ubuphantsi koxinzelelo ngokwasengqondweni, mhlawumbi kunezinto ebezikuhlupha nezikwenza into yoba ungonwabi, ngokuthi uthathe inyathelo lokuba uzixelele uba jonga, ndiyayeka namhlanje ukuzivisa kabuhlungu, makhe ndihambe ndiyozonwabisa, khe ndozivisa kamnandi, ngoko ke uphele ulibala nezaa nto bezikuvisa kabuhlungu. Ngokutsho oko ke hayi ikhona inzuzo torho ekuthatheni inxaxheba ekuzinto zokuzonwabisa.

Eyi, ndingathi eyi tamkhulu, yona le nto uyifunayo yinto entle kodwa ke njengokuba sowumdala ugugile, xa unokuwa wophuke uyaziqonda into yoba uyawumila kudala amathambo akho njengoba ungumntu omdala? Ewe yona ndiyayazi, tamkhulu, uba intliziyo yakho iyafuna, intliziyo yakho izibona ungengomntu omdala, izibona ungumntu osesemandleni, kodwa umzimba wona, tamkhulu, awuvumi.

Oogqaphu, laa midlalo siyidlala ekuhlaleni. Oogqaphu, abadlalwa ezikolweni, oopuca, laa nto sasiyidlala ngamatye phaya kuthiwa ngupuca. ezaa nto zokuxhumaxhuma entanjeni azisadlalwa kanti nazo zibalulekile and zezona nto ezenza abantu ukuthi bazonwabele.

Hayi kaloku xa ngabana imisebenzi yam yokuzonwabisa ikwazi ukungenisa imali, kutheni ndingenawuyingenisa imali? Ngoba kaloku ndizawube ndisenza umsebezi wam endiwuthandayo nondonwabisayo apha ecaleni ndibe kukho ndinenzuzo endiyifumanayo. So, uba kuyakwazeka ukuthi izinto ezindonwabisayo ndikwazi ukwenza imali ngazo, kutheni ndingazuyenza loo nto leyo? Mandiyenze.

Mna nomhlobo wam siye sabona into okokubana masivule umbhoxo, iqela lombhoxo apha ekuhlaleni ngoba siye saqaphela into okokubana abantwana abalapa ekuhlaleni bahlala ezikoneni, bahlala phaya ezivenkileni bacele iirandi, amashumi kunye nezinye izinto baphele begagxeleka nakwiziyobisi. Ngoko ke ukunqanda izinto ezidibanise neziyobisi sibonile into yoba kubhetele sibabizele ukuba bazodlala ebaleni khona ukuze ulutsha lwethu luqeqesheke, ulutsha lwethu lungabi nasithukuthezi, kuphele isithukuthezi, bazazi ukuba banento ekufanele ukuba bayenze, babe babe nento abayaziyo ukuthi baphilela yona. Xa kuphuma isikolo bazazi ukuthi baleqa ukuyokujima.

YiMpumelelo, ngoba wonke umntu ebezawuphumela, yonke into ibizawuphumelela ngoba ibizawufundisa abantwana ukuba kunjani ukuphumelela ebomini. Ngoko ke ibiza kwenza uba abantwana bafune ukuphumelela ebomini. Ngoko ke bendawulibiza ndithi yiMpumelelo.